Credit score ya gago gore a wa bereka le gore o amogela bokae gore o ka kgona go afford-a tšhelete eo o e adimang le gore a o a tshepega mo go pateleng dikoloto tsa gago.

Mekgwa ya gago ya go dirisa tšhelete, tekanyetso ya sekoloto, kelo ya morokotso le dituediso tsa ngwaga le ngwaga. O bapisa jang mefuta e farologaneng ya dikarata, o lebelela dikarata tse di farologaneng, dituediso tsa ngwaga le ngwaga, o lebelela le kelo ya morokotso.

Nako le nako ga o kopa karata ya sekoloto ba lebelela histori ya gago ya go adima madi gore go kgona go busa tšhelete e o adimileng ka nako le gore a ga ona mathata a ditšhelete. Ke eng se se ka dirwang go tokafatsa, go adima tšhelete eo ka kgonang go e busa le gore o seka wa e tsenya motlase ga kgatelelo, o e tsenye mo dikolotong tse o itseng gore o ka se kgone go di patelela.

Go dumela sekoloto se se kwa godimo go na le seo se batlang. O ka netefatsa gore kopa ya gago e tsamaya sentle ka go baakanya maemo a gago a ditšhelete le gore histori ya gago ya kadimo ya tšhelete e eme sentle.

Ke go itse melao le melawana ya kontraka eo le gore o itse gore o itsenya mo go eng. Kamoso e seka tloga ya re gore wena ga wa tlhaloganya gore kontraka e ne e reng, o feleletsa o ya dikgotlhatsekelo.

Go nna le kitso ya tšhelete go botlhokwa ka gore o fapoga go dira diphoso. Fa o kopa karata ya sekoloto o a itse gore o e batlela eng ebile o tlile go kgona go e patela mo nakong e ba e beileng.

Banka e tsaya dilo tse tsiya, credit score ya gago, histori ya gago ya go patela dikoloto tsa gago tse di fetileng, tšhelete ya gago eo e kry-ang kgwedi le kgwedi le gore e dira bokae ka ngwaga. Morokotso wa go bula sekoloto o balwa ka ngwaga le ngwaga.

Molemo wa overdraft-e ke gore o kgona go kry-a tšhelete ka tshoganyetso ga o e tlhoka. Borai jwa teng ke gore o fetile tekanyetso ya sekoloto sa gago, se se kayang gore ga o kgone go dirisa tšhelete ya gago sentle.

Ke dituediso tsa gore o dirisitse akhaonto ya gago e sena tšhelete mo teng. O ka tila kgang eno ka go dirisa tšhelete go ya ka mo o e beetsweng ka teng o seke wa tlolela ko godimo, o feleletsa o dirisa overdraft.

O tlile go patela chelete e ntsi go na le e ntseng a e patela ka gore o fetile selekanyetso sa gage sa go dirisa tšhelete, o feleletsa a dirisa le overdraft and-e e na le dituediso. O ka fapoga kgang e ka go baya tšhelete for dilo tsa botlhokwa.

Re tshwanetse re ithute go boloka tšhelete gore ga go na le mabaka a tshoganyetso re kgone go tsaya mo tšheleteng e, ka gore ya go adima tšhelete ko dibankeng ke pusetso morago ka gore o feleletsa o patela tšhelete e ntsi.

Go na le dikarata tse o kgonang go tsenya madi a dinaga tse dingwe ebile wa dirisa online platforms go dirisa tšhelete ya gago. O kgona go tsenya madi a dinaga tseo di batlang mo karateng ka dituelo tse di kwa tlase. Ya fokotsa go tsamaya o tshwere tšhelete, wa fokotsa le dituelo tsa go fetola tšhelete kwa boemafofane go kgona le go dirisa App ya banka go bona tiriso ya gago ya madi.